Bo raditekesi ha ke a thabela taba ya ho re tjhelete e re e patalang tekesing e nyolohile empa ha le ya re bolella. Ha ke ya e thabela ho hang, ho tu tu tu hoba ha jwale nna ke tshwere tjhelete e leng ho re e lekane ele e fetileng, e seng ya ha jwale. Mme sena se etsa ho re ho be boima, ho be boima haholo holo jwaloka bapala . Re tle re kgone ho le patala ka ha la re etsa tse lokileng. Nakong e tlang, ke tla kopa ho re le tle le re bolelle ka nako ha di tekesi kapa tjhelete e re e patalang e nyoloha, ra kopa. Ho ba ha jwale ke utlwile bohloko ho re nna ne ke sa tsebe letho ka tjhelete e nyollotsweng.

A entse maphelo a rona a be bonolo haholo, ho ba ke a kgona ho re ke ye monateng ke ithabisa mme e re mantsibuya kapa hona bosiu ha ke kgutla. Ke kgutle ke letsetse UBER kapa yona BOLT e tle kgone ho llata hohle mo ke leng teng, e tle kgone ho nkisa hohle mo ke batlang ho ya teng. Mme se na se etsa maphelo a rona a be bonolo haholo hoba, re dula re tshireletsehile haholo ha re le ka, ka makoloing ana a UBER le BOLT. mme ke a kgona ho re hohle mo keleng ke ba letsetse, ke ba kope ho re ba re ba re mme e be ba tla le sona, ba nreketse sona. Ka ha maphelo a rona ba bonolo haholoholo ke tshebediso ena ya UBER and le BOLT.

Metswallenyana ya ka e ratang metswalle ya ka. Ke ne ke ka thabela ho re ka keresemose re tsamaye re ye lapeng kwana Qwaqwa thaba di mahlwa. Re tlo tsamaya ka bus-e kapa re tlo tsamaya ka koloi ya e mong. Fela ke ne nka thabela ho re re tsamaye ka mmoho re le kaofela re lo sehlotswana, re tle re tsebeng ho ithabisa ha ntse re le tseleng moo. Nka thaba haholo metswalle ya ka re ka yang Qwaqwa, re lo bona dithaba tsa mahlwa, ra lo bona tsohle tse ntle Qwaqwa moo. Re tsamaya ka koloi kapa hona ka bus.

Tsamaiso ya dibese ke kopa ho botsa h ore na ke kang ha thekiso ya ditekete e nyolohile ha kale kale? Na tekete e ka nyoloha ka mashome a mabedi kaofela, hona ke ka hobaneng re sa tsebe? Hona ke ka hobaneng qeto ye e nkuwe ka pelenyana ha kale kale re sa tsebe lo na letho? Ke bohloko hloko hloko ho ba ke reka tekete ena beke le beke ho re ke tle ke kgone ho ya mosebetsing. Ke tle ke kgone le ho kgutla ke tle lapeng. Ke bohloko hloko-hloko, ebile ke halefile motsamaisi wa dibese.

Ya ka ke tlo kopa bukana ya boitsebiso tsa lona, ke boele hape ke tlo kopa re pataleng tjhelete pele re ka tsamayang. Ke boeleng hape ke tlo kopa dipraspoto tsa lona ho re re tle re kgone ho ya leetong la rona kwana Paris, mo re yang Paris mo re yang. Ho re re tle re kgone ho natefelwa. Re kgone re kgone ho book-a tulo e leng ho re re lo dula ho yona ha re fihla Paris. Dintlha tsena ke di hloka ho re re tle re kgone ho lokisetsa leeto la rona re tla kgone ho tsamaya ha monate, ke ya leboha.

Motswalle wa ka jwang o sa tsebe ho lokisa koloi, aowa motswalle ke bona koloi ena e sentse le ho feta jwale ha nka o neha yona. Ha ho molemo mpe re ise ho setsibi sa di koloi ho re ebe sona se tla re lokisetsa, wena o tla no sheba fela, o no shebe ho re na setsibi se etsang na. E re ha a re spanner sixteen, o no mo neletse spanner sixteen. Ha re spanner seventeen o no mo neletse spanner seventeen motswalle wa ka. O tsebe jwale ke bona koloi ena ya ka e senyehile le ho feta motswalle e seng hampe, fela nka se kgone ho re ke o dumella ho re ebe wena a nlokisetsang koloi. Askies motswalle.

Ke o qoqele ka letsatsi le o ke ne palame taxi, e ntjha tjha tjha e tswa garage-ng. Re ne re thabile jwalo ka bapalami, leeto la rona e le leeto le monate le thotseng le tletseng lethabo, ko re rethabile. Le mokganni le ena a thabile a tletse pososelo fela, a ukwa a phuthuluhile ka taxi-ng ena. Ho no le monate ho, no le monate e sena letho le phoso taxi ena. Ne re natefetswe haholo ke leeto leo, no le monate.